Amasu engingawasebenzisa ukukhuthaza umphakathi ukuba esize izintandane nabantu abadala, ukuwuthatha umphakathi ngaphandle kokukhuluma nawo, ukuwuthatha uzibonele wona ngokwabo ukuba kwenzakalani, futhi uluphi usizo oludingekayo. Ngalokho bezobona ukuba kuyadingeka ukuba umphakathi uhlangane, usebenze ndawonye ekusizeni abantu abadala kanye nezintandane.

Ngingaqhathanisa okwesiZulu okuwumhlonyane, wona owenza intombi ingene kahle ekukhuleni, futhi ngiphinde ngiqhathanise nakwezinye. Ngiyacabanga ukuba amaPedi lapho besokiswa khona abesifazane. Lawa amasiko ahlukene kakhulu kodwa umphumela nemfundiso ngiyacabanga ukuba ziyafana, ngoba kufundiswa inhlonipho nokuziphatha njengomuntu wesifazane.

Engikubona kuyinzuzo ukuba abantu besuthe kuphela kodwa impilo ayikho kulo kudla, ngoba kuqukethe amafutha amaningi, futhi akuwulungele kahle umzimba kwenza abantu bakhuluphale ngendlela engalungile. Umehluko ukuba ekudleni kwethu sikudla futhi kutshalwe kahle, kutshalwe endaweni ezilungile futhi kunempilo.

Ekudaleni umcimbi wokuthomba kwentombazane encane, ngingenza umhlonyane, futhi kube nemisebenzi nembuzi ezohlatshwa, etshengisa intombazana ukungena ebuntombini, futhi izintombi zasendaweni noma ezilingana nentombazane ezobe yenzelwa umcimbi noma abangani bakhe. Bahlolwe nabo ukuba baseyizintombi, futhi befundiswe ngokukhula ukuthi balindeleni futhi kudingeka ukuba baziphathe kanjani.

Eqinisweni ngesiZulu angilazi lelo siko, kodwa ngiyalazi lelo siko esiXhoseni ukuba kukhona lapho befundiswa khona abafana beyiswa entabeni beyododiswa. Bafundiswe ngobudoda nokuziphatha njengabantu besilisa, nokuthi bengene ebudaleni benegqondo yobudoda futhi baziphathe kahle nabantu emiphakathini, nabesifazane, nezingane ukuba babaphathe kanjani.

Amakhono engicabanga ukuthi ayebaluleke kakhulu, futhi engicabanga ukuthi namanje asabalulekile, ukuba ingane yentombazana uma ingena esigabeni sobufazane noma sesifazane, kuyadingeka ikwazi ukuziphatha. Ikwazi ukwenza imisebenzi yokuthuthukisa noma yokuphatha umndeni njengomuntu wesifazane. Izinto ezifana nokupheka, ukuhlanzeka, kanye nokuwasha yizinto zentombazane edingekayo ekhulayo ukuba ikhule izazi ngaphambi kokuba ingene ebufazini nanoma esifazaneni. Izokwazi ukuba iphathe ikhaya noma ikubo.

Ngiyacabanga ukuba abaningi besilisa noma abafanyana abangena ebudodeni. Bezizwa bebalulekile futhi bayacabanga ukuba lokho kubalungele, futhi bezizwa sebengamadoda, noma bangena ebudodeni. Bezizwa bebalulekile futhi bayakujabulela lolu siko lwabo.

Ngiyacabanga isitayela somdanso samaZulu, indlamu. Iyawudlala kakhulu indima yawo emasikweni futhi nasezintweni zesiZulu ngoba konke la behlangane khona ikakhulukazi uma kukhona abesilisa, kuhlezi kuba njalo futhi kube mnandi, kanye nokugqoza ngiyakubona kula malanga bayakuthanda bobabili abesifazane kanye nabesilisa kanye nezingane ezisakhula.

Impahla egcokwa ngomemulo ibaluleke kakhulu ngoba itshengisa ubuwena, itshengisa isiko lakho nemvelaphi yakho, futhi ikwenza uziqhenye ngokuba umZulu, futhi noma ungakhulanga ezindaweni ezifana nasemakhaya lapho okwenza khona le zinto usemadolobheni, kodwa noma ukubukela kude, uyakufisa futhi uyakubona kuba yinto enhle futhi ethandekayo.

Ngingazama ukuba abantu ngibabeke esithombweni sokwazi ukuba ubuntu buyini, futhi ngizame ukubatshengisa ukuziphatha nokwenza ukutshengisa ubuntu emphakathini kanye nabantu ophila nabo.

Umngani wami ngingamupha amasu njengokuba uya esikhathini samanje uyakwazi ukwenza ingubo yomshado, ngokwakheka yakheke njengeyesilungu, futhi kodwa, ibe nezinto ezifana nobuhlalu besintu ukuze ibukeke ibe yinhle, futhi nemibala awusafosekile ukuba wenze umbala omhlophe. Ungakwazi ukuhlanganisa imibala, ibe yimibala yesiko lwakho noma yesintu sakho.

Iyasiza ngoba bayakwazi ukuba baxhumane futhi bagcina nemithetho yabo okudingeka ukuba bayithinte futhi ngiyacabanga ukuthi lokhu kuyawududuza umndeni olahlekelwe kanye nomphakathi wonkana ebebazi ulahlekile, kodwa ikakhulukazi kuba lula futhi kuyafundiswa ukuba kuxhunyanwa kanjani nabangasekho.